AI e etsa dintho di be bobebe ho batjha ka ho fana ka disebediso tse kgonang ho etsa mosebetsi o be bobebe. Matsatsing ana ho so na le metjhini e kgonang hore e lokise mobu wa rona, le hore e kgone ho kenya peo mobung o lokileng, o hlwekileng. Se ho na le dintho tse bitswang di-drone tse sebediswang hore di ne di shebe hore dirapa tsa rona ntse di ya ka ho nepahala, ntho e ngwe le e ngwe e lokile le hore dimela tsa rona di hola ka ho nepahala, di hola hantle. Le matsatsing ana ho so na le metjhini e seng e entsuwe hore e kgone hore e ka kotula ka mora hore ho jalwe, di kgona le hore ho nosetswe dintho di ba bobebe hore batjha ba ka kgona ho lema kapa ho hodisa tsona diphoofolo.

Batho ba sebetsang masimong kapo hona dipolasing, ba tlameha ho fuwa disebediswa tse tla kgona hore di etse mosebetsi wa bona o be bobebe. Le nako ya bona ba tlameha ba fuwe nako e loketseng hore ba kgone ho sebetsa hantle ka makgethe, ba ske ba sebetsa ka thata, ba ska ba le nako ya kgefu, tlameha ha ntse ba sebetsa ne ne ba fuwe nako ya kgefu ho phomotsa kelello tsa bona hore ba tle ba kgone ho sebetsa ka nepo le ho tshepahala. Metjhini e tlameha e be teng e ba e leng hore e ba thusa hore, ba kgone ho etsa mosebetsi wa bona ka nepo le tsela e lokileng.

O ka sebedisa diemere tsa metsi ho tshella kapo hona ho nwesetsa dimela tsa hao ho ya ka manane a tsona. Hape o ka kgona ho sebedisa le pipe ya metsi eo ka kgonang hore o e behe hara dijalo tsa hao, mme yona e ne ne e tshele metsi hodimo ekare ho na pula, mme e nosetse dijalo tsa hao. Haholoholo ntho ya bohlokwa ke hore o dule o phamisitse dijalo tsa hao mobu hore metsi a kgone ho kena hantle, a ye haholo methapong ya dimela tsa hao, ke dintho tse leng hore di ka kgona ho sebediswa. Ho na le ditrekere hape tse ka tshwarang meqomo e meholo ya di-jojo tse nang le metsi, tse tlanneng di tshele metsi ho nna ho tsamaya jwalo ka mme kgahleho ya dimela ho fitlhela dimela tsa hao kaofela di thola metsi.

Thuto ya temo e bohlokwa haholo hore batho ba ithute ba tsebe hore ba iphedise ka yona. Temo e ka tlisa phethoho ka hare ho metse le metsana ya rona, e ka etsa maphelo a rona a be bobebe. Mohlala, o ka kgona hore ha o so tseba ho lema, o kgone hore o itemele jareteng ya hao, o hodise dijalo tse ntle, o na le tsebo ya tsona. Ka mora moo ha dijalo tsa hao se di metse se di hodile, o ka kgona hore o fepe lelapa la hao ka tsona. Hape o ka kgona hore o rekisetse batho ba mabapi le wena ha o tseba ho lema ebile dijalo tsa hao di rateha di le ntle, di ka kgona ho di o kenyetse tjhelete ka tlung hoo ho bolela hore temo e kgona ho tlisa mesebetsi ka hare ho metse ya rona. Hobane o ka kgona hore o leme, o hire le batho ba bang ba tlang ba tlo o thusa hore le leme le etse tjhelete, le fepe malapa a lona le bana ba bo lona.

O tlameha ho etsa bonnete ba hore dikgomo tsa hao kapa mehlape ya hao e dula matlwaneng a bolokehileng, moo di kekeng tsa thola dikotsi le matlwana ao a dulang ho yona a hlwekile ka nako tsohle, o etse hore le diikotlolwana tseo di jellang ka hare ho tsona di hlwekile ka mehla le metsi ao di a nwang a hlwekile. O shebe le dijo tseo dikgomo tsa hao di dijang hore di loketse mmele ya tsona na, e be dijo tse lokileng bakeng sa mmele ya tsona hore di kgone ho dula di le boemong bo lokileng. Ka mehla o di hlwekisitse mo di dulang teng, o dife le dijo le letswai le kgonang hore le thuse dijo hore di dule hantle ka maleng, ka nako eo di phomotseng ka tsona. Mehlape e hloka hore e ne e tsamaiswe e ye naheng e le ho thola bojwang bo thusang dijo tse ding tse ntse di dija.

Tse ding tsa dintho tse ka amang kgodiso ya dikgoho, ke mohatsela. Dikgoho di hloka mofuthu hore di kgone ho hola hantle, ha di ka tsa fumana mohatsela di ka tsa shwa kapa tsa ska hola hantle tsa dula di otile. Dikgoho di hloka ho dula ka hara matlwana ao di ka kgonang ho phethesela ka hare ho tsona, haeba ho le ho nyenyana di ke se kgone ho phela hantle, hoo di ke tsa hatanang tsa ba tsa bolayana kapo tsa lwantshana botsona e be tse ding ha di kgone le ho ja. Dikgoho di hloka sebaka se hlwekileng ka mehla, le kgaello ya metsi e ka bakela hore dikgoho tsa hao di se ke tsa phela hantle di shwe ke lenyora, hape nthwe ngwe e ka amang kgodiso ya dikgoho ke boshodu bo ka bang teng, batho ba ka utswetsa dikgoho tsa hao e be ke tshenyo.

Mobu wa hao o tlameha o dule o hlwekisa ka nako tsohle, o tlosa lehola, o tlosa ntho tse sa hlokahaleng ho ona. Hape o tlameha o tshela manyolo ho mobu wa hao hore o dule o le motle, o rateha. Hape mobu o hloka metsi ho nwesetswa hore o dule o le maemong a lokileng hore ka nako eo o tla jala mobu wa hao bo le hantle.

Ka mora hore sefako sene haholo dijalo di ile tsa utlwa bohloko, ya ba dia kgaowa di ka mothapo hobane jwale, sefako se ne sena se ne se le se tenya haholo se ne se utlwisa bohloko ebile se bula masoba merohong. Meroho e ile ya tswa mobung ke ho tlala ha metsi ho yona.

Hore dihlahiswa tsa hao di kene mabenkeleng, o tlameha hore o etse setswalle le boradimmaraka. O ka etsa setswalle le boradimmaraka ka ho bontsha dihlahiswa tseo o nang le tsona le hore o rekise dihlahiswa tsa hao ka boleng bo tlase haholo, le hore ba tla o thola kae, ba tsebe le dihlahiswa tse leng hore wa di rekisa. O tlameha o di rekise ka theko e tlase hore le boradimmaraka ba tle ba kgone hore ba thole profit e tswang dihlahisweng tsa hao tso di rekisang.